Ukuhlambisa kukhamba ngeengaba kunokuhlambisa ngaphambi komtjhado. Lapho khona umakoti ahlanjiswa ngebekhabo abadala abakhulu, bamhlambise ngaphambi kobana azokubonana nomkhwenyana. Naye umkhwenyana uyahlanjiswa babantu abadala ngaphambi kokuthi kube nomtjhado nomakoti bahlangane begodu kunokuhlambisa lapha khona umakoti nomkhwenyana bahlamba bobabili. Ukuze imindeni le ibe mndeni, ibe umndeni munye. Ukuthi izwane imindeni le begodu kubalulekile ukuthi nomakoti ekhabo bamhlambe. Ukuze bamamukele ekhabomkhwenyana ngokupheleleko.

Iye, iye ngiyazikhakhazisa ngesiko lami, ngiyazikhakhazisa ngesikhethu begodu ngiyazikhakhazisa ukuba mNdebele, ngombana isiko lesiNdebele alifani namasiko amanye begodi isiko libe lihle liyakarisa ngombana abantu abanye nabalibonako abakalijwayeli manje manje nabalibonako vane bakareke ngombana abakalijwayeli. Nami lokho kungenza ukuthi ngizikhakhazise ngesiko lami, ngizikhakhazisa ngokuba mNdebele begodu esikhathini sanje ilutjha alisalandeleli khulu isiko. Mara mina ngiyaziqhenya ngokuba mNdebele begodu nguyajabula ukuthi ngimi Ndebele, ngaba mNdebele ngombana isiko leli lihlukile. Lihlukile khulu kunamasiko amanye akhona langaphandle.

Abantu abadala banomthelela omkhulu esikweni ngombana bayawazi umlando wesiko begodu banelwazi elinengi abangalidlulisela kithi neenzukulwani zethu. Thina into esizayenza kobanyana kumele sibalalele ngeenkathi zoke begodu bona bayazazi iindaba zakade bangasicocela zona ngamasiko. Ukuthi sibuya kuphi sivelaphi into ezinjalo, so begodu bayawazi namagugu wethu bayawazi namagugu wethu. Ngalendlela bazosifundisa ukuze nathi sikghone ukufundisa abentwana bethu begodu banalo ulwazi elinengi ukuthi emingcwabeni, emtjhadweni, eminyanyeni kumele kwenziweni. Ukuze kuqinisekiswe ukuthi isiko lethu liragela phambili.

Batjho bonyana yinto ehlanganisa umntwana. Umntwana nomma nombelethi womntwana ngiyo ikaba leyo begodu ikaba nase isukileko kulokha ukuthi umntwana abantu abanye bangathoma

Isiko , imidlalo yesiko mina engiyaziko ngile yomrabaraba ukuthi kuthathiwa ibhodi kudlaliwe. Lo umdlalo wengqondo then omunye engiwaziko, mdlalo wentonga lapho khona amadoda badlala babethana ngentonga.

Engikwaziko, imbeleko kulapho khona umntwana abikwa emadlozini. La kugayelwe notjwala umntwana abikiwe emadlozini begodu umntwana loyo aphiwe negama nesibongo sakhe esitjha azosithatha.